Nakona mpfuno wa kona wa journal hileswaku swi endla ku ri munhu a hlaya leswi emutswari a va ka a karhi a swi e tsaleke leswi swi nga ta endla leswaku munhu lweyi a hlayaka a titwa nga ku hi yena lweyi a va nga tsala swilo leswiya swiphiqo swa kona hi leswi landzelaka hileswaku swi nga endla leswaku munhu lweyi a hlayaka a tikuma a karhi emoya wa yena wu va wu ri hansi hikuva a karhi a hlaya leswi swi nga ta va swi karhi swi tsariwile.

Swi cinca hi ndlela leyi landzelaka xo sungula eka nkarhi wa sweswi swilo a swa ha fani na khale khale swilo swa kona a swi tika ku ri munhu a hakela swikweleti ka nkarhi wa khale a fanekele a ya emavhengeleni ku ya hakela eswikweleti swa yena kambe eka nkarhi wa sweswi swi le ka yena munhu ku ri wa ya emavhengeleni kumbe i hakela a lo tshama hi ku tirhisa ethekinoloji kumbe hi ku tirhisa selulafoni ya yena kambe khale swilo leswi a swi nga ri kona xa vumbirhi ku nga va ku khari ku ri timhaka ta ku va u lava ku byela munhu timhaka ka nkarhi wa khale a wu fanekele u tirhisa emaphephe ku ri u sendela munhu ku ri ku endleka yini.

Xo sungula ndzi ta va ndzi khari ndzi lehe mbilu ndzi nge va heleli mbilu hi ta nghena endlwini ya vona hi cheka kumbe hi languta leswaku erouter ya vona ya ya Wi-Fi yi pulagiwile kumbe yi tlhomeriwile ku ri yi kota ku tisa ndzilo xana kumbe Wi-Fi ya vona kumbe router ya vona yi layitiwile xana xa vumbirhi hi ta languta evito hi tlhela hi languta na password endzhaku hi ta pfula foyini ya vona hi ta kota ku khoneketa e-Wi-Fi hi ta pfula foni hi faka e-password ya router ya vona hinkwaswo swi ta va swi herile endzhaku ka sweswo.

I swo biha hikuva loko hi ta va hi langutile eka tlhelo ra vanhu lavakulu vanhu lavakulu a va koti ku tirhisa xidijitali hikuva va ta va ku va ku ri vanhu lavakulu vanhu va kona a va na tona ti ti ti ti-smartphone-i laha va kotaka ku languta mahungu ya xidijitali xa vumbirhi hileswaku vanhu va nga tikuma va karhi va hlaseriwa hi vuvabyi bya matihlo hikuva va karhi va langutane na tifoni ta vona ku langutana na mahungu ya xidijitali kambe loko va karhi va languta mahungu lama kandziyisiweke swi nga va swa kahle ngopfu.

Mimpfuno leyi leyi ku tirhisa ti-app ta ku burisana swi nga na yona evuton'wini bya hina bya siku na siku hi lebyi landzelaka hileswaku hi kota ku tiva leswaku maxaka ya hina kumbe vanhu lava hi tivanaka na vona va hlayisekile kumbe a va hlayisekanga xana nakona xa vumbirhi hi kota ku tiva loko ku ri na tinkingha eka vanhu lava hi nga le kule na vona hi hi ku tirhisa ti-app etifonini ta hina nakona hi tlhela hi tiva vuxokoxoko na ku va va kha hi va hi karhi hi tiva ku ri va hanye kahle kumbe a va hanyanga kahle hi ku va hi karhi hi burisana na vona hi ti-app ta hina.

Hi mavonelo ya mina AI yi ta cinca misava hi ndlela leyi landzelaka, loko hi ta va hi langutile eka tlhelo ra vadyondzi vadyondzi va ku tala a va ha yingiseli evadyondzisi loko va khari va va hlamusela hi swa tidyondzo ta vona na loko va va nyika tiasayimente ku ri va ya ti endla a va ha tirhisi miehleketo ya vona kambe va tsutsumela eka AI ku ri yi va nyika tinhlamuselo ta swivutiso leswi mathicara va va ka va va nyike tona eswikolweni ku ri va ya va ya tsala emakaya loko hi ta languta eka tlhelo ra hina vanhu vanhu va ku tala a va ha tirhisi miehleketo ya vona ku solver tinkingha kambe va ya eka AI ku ri yi va hlamulela swivutiso.

Xo sungula hileswaku maphorisa ya nawu a ma landzeleli swilo swa ku fana na vuhlayiseki bya xihundla xa vumbirhi hileswaku vanhu lava va va ka va paluxeliweke timhaka ta vona a va yi va ya emaphoriseni ku ya pfula nandzu mayelana na vanhu lava va va ka va paluxile eswihundla swa vona hambiloko vanhu va nga vulavula kanjhani na kanjhani kambe loko munhu lweyi a paluxeliweke eswihundla swa yena a nga zangi a ya a ya vika xihoxo lexi xi nga endla xi nga endliwa hi lweyi a nga paluxa maphorisa a va na mpfumelelo ya ku ya khoma mupaluxi.

Ndzi nga hlawula riqingho hikuva rinqingo ri ta tiyisisa kumbe ri endla leswaku timhaka ti ya eka munhu lweyi ndzi n'wi lavaka hi yexe hikuva loko ndzo tirhisa WhatsApp swi nga endleka munhu loyi ni n'wi lavaka a va a nga ri na data e ya ku nghena WhatsApp kambe a va a ri na riqingho ra yena kambe loko ndzo tirhisa eka riqingho ndzi ta kota ku n'wi kuma hi xihatla ndzi n'wi byela kumbe ndzi rhumela rungula leri ndzi nga ta va ndzi kha ndzi lava ku ri rungulela yena.

Xo sungula ndzi rhandza ku mi pfuxela n'wina varhangeli kumbe n'wina vatirhi va le ka eWi-Fi ndzi foyina hi hikokwalaho ka ku va Wi-Fi ya mina yi nga tirhi swi na masiku nyana Wi-Fi ya mina yi nga tirhi ende ndzi hakerile mali leyi ndzi faneleke ndzi yi hakela hi n'hweti kambe Wi-Fi ya mina a yi tirhi ende swi endla ku ri ndzi salela ndzhaku hikuva a ndzi na mali ya ku enela ya ku xava data hikuva ndzi tshembele eka Wi-Fi ya n'wina a ndzi kombela leswaku mi ndzi lungisela Wi-Fi ya mina leswaku ku ndzi ta kota ku ya mahlweni ndzi yi tirhisa hikuva ndzi tshembele eka yona hi minkarhi hinkwayo, inkomu.

Swipfuno swa Wi-Fi ya mahala ya mani na mani hi leswi landzelaka xo sungula hileswaku vana va nga kota ku kuma vuxokoxoko mayelana na tidyondzo ta vona va nga tirhisanga data ya vona kumbe airtime ya vona xa vumbirhi hileswaku va nga kuma vuxokoxoko mayelana na ti-assignment-e leti va va ka va va nyikaka exikolweni vubihi bya Wi-Fi ya mani na mani hileswaku loko vanhu va ku tala va khonekitile eka yona swi nga sivela rivilo ra yona.

Laha Afrika-Dzonga hi na mihlovo leyi landzelaka hi na mihlovo ya tinghoma ta marabenda na tinghoma ta xibelana hi na tinghoma ta disco hi na tinghoma ta ta reggae mina muhlovo lowu ndzi wu rhandzaka kumbe ndzi wu tsakelaka ngopfu hi lowu landzelaka i muhlovo wa tinghoma ta Xitsonga tinghoma ta xibelani leswi swi endlaka leswaku ndzi rhandza muhlovo lowu hi leswi landzelaka hileswaku vanhu va kona lava va chayaka tinghoma leti endzeni ka tinghoma leti ku na swilo leswi va swi vulavulaka leswi swi endlaka ku ri kumbe leswi swi nga endlaka munhu ku ri a tikuma a karhi a hanya emisaveni kumbe a tiva swa ku tala hi misava.

Vanhu va nga kota ku hlayisa data hi ndlela leyi landzelaka vanhu va fanekele ku xava data ya ku tala nakona va pfula ntsena data ya vona kumbe va tirhisa data ya vona eka swilo leswi va lavaka ku swi tirhisa ntsena va nga tshami va karhi va tirhisa data ku lavalavana na swilo swa ku ka swi nga pfuni nchumu hikuva loko se va ta lava swilo swa ku swi ta va pfuna eka mundzuku swi ta va va ta va va karhi va nga ha ri na data.

Ndza tiyisisa leswaku phone ya mina a yi pfulanga hotspot laha vanhu va nga ta kota ku khoneketa ku tirhisa data ya mina nakona na cheka kumbe ndza lavisisa leswaku foyini ya mina a yi na ti-app-u leti ti nga pfuleka kumbe leti ti tirhaka hi data ntsena xana nakona loko ndzi vona leswaku yi le kusuhi no hela ndza tiyisisa leswaku ndzi xava yin'wanyani leswaku ndzi nga tikumi ndzi nga ri na data hi minkarhi leyi ndzi nga ta lava ku lavana na vuxokoxoko byo karhi eka inthanete.

Nkoka wo va na DSTV hi lowu landzelaka ngopfungopfu emutini wo va na vana loko ku ri na DSTV vana va nga kota ku pfulela chanele leyi va dyondzisaka hi swa tidyondzo laha ku nga na vadyondzisi laha va dyondzisaka hi swa ku tala mayelana na leswi mathicara va swi va tsandzekaka ku swi dyondzisa hi nkarhi wa xikolo xa vumbirhi hileswaku vana va nga tikuma va karhi va vona tiphophayi laha leswi swi nga ta endla leswaku va tshama ekaya va nga fambafambi.

Mina tinqambi leti ndzi ti rhandzaka hi leti landzelaka ndzi rhandza Thomas Chauke nakona ngoma ya kona hi le ya ku ndzi kule hi mabebe wa vumbirhi ndzi rhandza Zico loko a ta va a yimbelele nghoma ya ku leswi swa durha leswi swi endlaka leswaku ndzi rhandza tinghoma leti na tinqambi leti hileswaku loko vanhu lava vambirhi va karhi va yimbelela tinghoma leti ta vona hi ku hambana va tiyisisile leswaku swilo hinkwaswo leswi va swi vulavulaka eka nghoma or eka tinghoma ta vona hina vanhu hi nga kota ku swi fanisa na leswi swi humelelaka eka siku na siku ra vutomi bya hina.

Xitichi lexi ndzi xi tivaka xa vuhangalasi kumbe vahangalasamahungu lexi haxaka mahungu ya ntiyiso hi lexi landzelaka i xitichi xa Munghana Lonene FM i xitichi lexi loko xi karhi xi swihangalasamahungu i mahungu lama ma nga ntiyiso kumbe mahungu lama ma tshembekaka kumbe mahungu lama ma endlekaka laha emisaveni a xi tshama xi tisa mahungu yo xisa valandzeleri va xona kumbe vayingiseli va xona.

Ni yi tirhisa hi ndlela leyi landzelaka, xo sungula ku ta laveka kumbe swi ta lava hi tirhisa data leyi yi nga ta endla leswaku munhu un'wanyana na un'wanyana a nga saleli endzhaku. Xa vumbirhi hileswaku minongonoko ya kona yi fanekele yi va minongonoko leyi yi twisisekaka leswaku munhu u un'wanyana na un'wanyana a kota ku yi fikelela na ku va a tlhela a kota ku twisisa hi vuxokoxoko bya minongonoko leyi.

Vanhu lava khumbekaka kumbe munhu loyi a khumbekaka ngopfu hi ku hlongoriwa ka kumbe ka xidigitali i munhu loyi a nga tirheki kumbe munhu loyi a tshamaka emakayeni kumbe ematikoxikaya, laha va nga ri ki na mali ya ku enela ku xava data leyi va nga ta yi tirhisa ku tirhisa xona xidigitali.

E-e a ri tshembisi, hikuva vana vo tala loko va karhi va dyondza va ri emakaya a va ti nyiki matimba kumbe a va lavi ku dyondza hikuva va va va karhi va endla swa vona loko vadyondzisi va karhi va dyondzisa hi tlhelo ra remote learning. Leswi swi nga ta endla leswaku vadyondzisi ku va vona lava va zondhiwaka kumbe va byeriwaka swo huma endleleni hi vatswari hi matikhomelo ya vona loko vana va vona va ta tsandzeka ku pasa kumbe ku hundzela eka giredi leyi landzelaka. Hikuva vana loko va ku tirhisiwa remote learning a va dyondzi na ku yingisela a va yingiseli, va va va karhi va tlangisa ti foni ta vona hi le tlhelo.

Maphephahungu ma fanekele ku vulavula ntiyiso eka vanhu hinkwavo ku ri vanhu va kota ku tiva leswaku leswi swi nga kandziyisiwa eku sunguleni a ku ri mavun'wa, kambe ntiyiso wa mhaka va fanekele ku tlhela va wu nyika kumbe va wu nyiketa vanhu leswaku vanhu va ta kota ku tiva leswaku ntiyiso hi wihi. Leswi swi ta endla leswaku na bindzu ra vona ri tshembeka hikuva loko vo ka va nga vulavuli ntiyiso wa mhaka hinkwayo swi nga endla leswaku vanhu va nga ha xavi maphepha ya vona, ku hlaya na ku twa timhaka leti ti endlekaka laha misaveni.

Swilo swa ku fana na tivhidiyo, u nga tikuma ka YouTube laha u nga ta fika u tsala leyi swi u va ka u lavaka ku swi vona kumbe tivhidiyo leti u lavaka ku ti vona. U nga tlhela u kuma tivhidiyo eka Facebook laha nakona u nga ta fika u ya laha tivhidiyo ti kumekaka kona laha va va ka va tsarile ku ri vhidiyo, laha u nga ta fika u tsala video leyi u yi lavaka kumbe ku fika u tlhava laha va nga tsala ku vhidiyo. Hi kona tivhidiyo ti nga ta huma. Ti-podcast u nga tikuma eka Google podcast, ti-galleries u nga tikuma eka tindhawu to fana na va images.

Tindlela ta kona i ku tirhisa e YouTube, laha vanhu va nga ta kota ku vona kumbe ku tiva leswaku ku endleka yini laha emisaveni. Vanhu va nga kandziyisa e nkandziyiso wa vona va karhi va hlamusela leswi va leswi a va lavaka ku swi tsala eka maphepha phephahungu. Leswi swi ta tlhela swi endla leswaku va va na vanhu lava va vonaka kumbe va yingiselaka swilo swa vona hi minkarhi hinkwayo.

Pulani ya data ya ti-cellphone yo xaveka swinene hi leyi landzelaka. Vanhu va nga ti kuma va karhi va hlayisa mali ya vona loko vo ti kuma va karhi va tirhisa sim card-i ya Cell C, laha va nga ta tikumela data hi nxavo wa le hansi swinene. Hikuva one gig eka Cell C ya kumeka hi ti eighteen rand fifty, laha munhu a nga ta tikuma a hlayisekele hi mali ya ku a tikuma a xavile tigigi ta ku tala. Leswi swi nga ta endla leswaku a tikuma a karhi a twa i ku nandzika hikuva loko munhu a ri na data, u kota ku endla swilo hinkwaswo ntsena data yi ri kona.